Abantu asebe badala abanawo amandla kahle, badinga ukunakekelwa. Ngakho umphakathi kuningi ongakwenza ukusiza abantu abadala abakhetha ukugugela emakhaya. Kanjalo futhi kuningi nabo abazokuzuza ngenxa yabo labantu abagugela emakhaya abadala. Singabasiza ngokubabheka ukuthi banakho yini ukudla, bayiswe emtholampilo ngesikhathi sokuya emtholampilo, abadinga imishanguzo balandelwe imishanguzo. Kuqikelelwe ukuthi unakho ukudla, oholayo aphelezelwe maye eyohola empeshenini, abuye athengelwe ukudla ahlale ekhaya. Nathi njengomphakathi, kuningi esingakuzuza kubo, esingakufunda, abakwaziyo ngempilo nje, kuningi esingakufunda. Ngakho nomphakathi kubalulekile ukuthi ubanakekele kanjalo, ubagcine bephephile.

Isifo sofuba isifo ngokomoya, imithi etholakala ku-first line, imithi enobungozi obuncane, imithi engabizi kakhulu, okulula ukuyithola kalula, ngisho iziguli ezingakwazi ukuthi, ezingathathi ey'ntweni. Imithi eku-second line, imithi engazwakali kahle ukusebenza kwayo, engasebenzi kwabanye abantu, iyabiza kakhulu. I-toxicity yayo kumbe, ubungozi bayo buphezulu. Kwi-second line umshanguzo we-TB usifo sofuba sishintsha imithi yakhona ishintsha umumo wamathumba eziguli ezine-RRTB.

Isifo sofuba, i-TB, isifo esithathelana ngomoya, okulula ukusithelela omunye umuntu oseduze kwakho, ngokukhwehlela noma ukuthimula njalo njalo. Uma una le sifo kulula ukuthelela umndeni wakho. Umakhelwane wami ngingamchazela ukuthi imindeni wakhe usengcupheni yokutheleleka ngale sifo uma engawuthathi imishanguzo. Naye kubalulekile ukuthi uma ethatha le mishanguzo aqinisekise ukuthi ulandelela imithetho yakhona yokuphuza amaphilisi, angayeqi angayeki futhi. Lokho kungenza ukuthi imishanguzo ingabe isezwakala egazini, ingasalapheka isifo sakhe sofuba. Lokhu kuzokwenza ukuthi aze abe nesifo sofuba esibizwa nge-MDR esinzima ukulapheka. Lokhu kungachaza ukuthi sekulula ukuthi angashona athelele abanye.

Njengesiguli esidla le mishanguzo, ngingaphatheka kabi impela ngoba lokhu kuzophazamisa uhlelo lwami lokudla amaphilisi ami. Kungenzeka izinga lesifo sinyuke kakhulu egazini, ngizizwe lokhu kungangiphatha kabi kakhulu impela, kepha ngingazama nezinye iy'ndlela zokuthi ngingasidlulisi isifo kwabanye eceleni engizwana nabo. Lokhu okwenza ukuthi ngingacela eklinikhi ukuthi, emtholampilo ukuthi ngizwe ukuthi angabakhona nini amaphilisi isitokwe ngibuye ngizolanda amaphilisi.

Izibhedlela zikahulumeni, phecelezi public hospitals, izibhedlela eziphethwe nguhulumeni, izibhedlela ezizimele ezibizwa ngama-private hospitals, nazo zihlukile kakhulu kwezikahulumeni. Indlela yokuphathwa kweziguli ihlukile kakhulu. Iziguli ezikhokhayo ezikuma-private hospital zithola ukunakekeleka nemishanguzo engcono, okunokuqhathaniswa kezikahulumeni izibhedlela. Kwezikahulumeni izibhedlela iziguli azinakwa ngokwanele, imishanguzo aziyitholi kakhulu. Sekukaningi sizwa abantu bekhalaza ngempatho yasezibhedlela zikahulumeni, asivamile ukuzwa abantu bekhonona ngezibhedlela ezizimele.

Endaweni engihlala kuyo, kasinazo izinsiza zabantu abadala, bancede ukuthi bakwazi ukuya emtholampilo noma ezibhedlela ngokushesha, azikho. Umuntu uma engaphilile uzigibelela amatekisi aziyele, noma aqashe imoto aziyele esibhedlela noma emtholampilo. Kokunye uma egula kakhulu, uyabiza i-ambulensi nayo ithatha isikhathi ukuthi ifike. Ungaze ufele endlini, uma ulibala ukulinda. Asinazo iy'nsiza azikaze zibe khona lapho engihlala khona. Ama-ambulensi, kuyenzeka ufone kuthiwe ayikho, kumele uziqashele imoto, uzigibelele wena amatekisi.

Izinhlangano noma izinkampani ezikhipha imikhiqizo yokukhipha ubuthi emzimbeni ay'vamile ukusebenza kahle kahle. Iningi labantu engibaziyo abazisebenzisile le mithi baphetha ngokushona, okusho ukuthi imikhiqizo le ayisebenzi ngokwanele. Okungenzeka ukuthi kudlalwa ngabantu. Indlela abakumaketha ngayo bayalinyusa izinga lomiphumela yabo, silindele okukhulu, kepha kungenjalo. Ayisebenzi imithi yabo, sizamile, abantu bazamile. Bafe noma sebeyiphuzile imithi eminingi, akusizi lokho abakushoyo.

Ubaba uZungu, kule minyaka asenayo, akufanele aye emtholampilo. Uma zikhona izindlela, umtholampilo kumele enzelwe uhlelo lokuhanjiselwa imishanguzo yakhe, noma ekhaya bamulandele imishanguzo, ulethwe kuye. Yena usekhule ngokwanele ukuthi angasakwazi ukuzihambela. Alethelwe imishanguzo njalo, onompilo uma kumele a-check-e izifo, a-check-e igazi, igazi o-BP, kuthunyelwe onompilo bezomhlolela ekhaya, a-check-we nesisindo sakhe konke njalonjalo, nezinga likashukela, kufike onompilo bezombhekela ekhaya.

Umdwebo wesakhiwo ungaba ovulelekile, ngaphakathi endlini, kungabi nezitebhisi ezophazamisa ukuhamba kwesihlalo somuntu okhubazekile. Iminyango ingavuleka kancane, ithi ukuba ukuvuleka, isihlalo sikwazi ukungena siphume emagunjini asezindlini. Yindlu yokuzikhulula, phecelezi ithoyilethi kungamele ngilenze livuleke kakhudlwana, ukuze isihlalo, umuntu osebenzisa isihlalo akwazi ukungena, akwazi ukusebenzisa indlu yokuzikhulula kanjalo nokugeza. Iminyango ivuleke namaphaseji avuleke kancane. Isemnyango phambi kweminyango, kube nama-ramps, phecelezi amalempu, akwazi ukungena aphume endlini ngaphandle wokuphazamiseka okudinga uncedwe.

Ezikoleni muningi umsebenzi othisha abawenzayo ukuxwayisa abafundi ngalesi sifo, yize kunganele ngenxa yokubhebhetheka kangaka kwaleso sifo. Endaweni yokusebenza ayabekwa amakhondomu, ukunikeza abantu asebelwenza ucansi olungaphephile. Nasezinhlanganweni zempilo, kuyakhuthazwa impela, ukuthi abantu bazigweme kulesi sifo, bafundiswe ngaso. Muningi umsebenzi osuwenzile, kepha ezikoleni kumele uthi ukunyuka kancane, akwanele khona. Ngoba basebancane abakezwa kahle, kuke kufike abahlengikazi bezofundisa nje bezoqwashisa. Kepha ezikoleni, ezibhedlela, nasey'ndaweni zokusebenza kubantu abadala, ngiyacabanga sebefundisiwe. Noma kusamele kuqhubeke nje.